Ha hona mohiri a ratang ho bolellwa hore a etseng aska etsang. Ka lebaka la hore ha a tla ho wena o tla a tlisa tjhelete and ha o tlo mo jwetsa hore a etseng, o tlo iphumana o so sena bahiri. So ka tsela eo, nna ke tlohella motho e mong le mong a etse hoya ka ho rata ha hae. Mme masoba ao a entseng ke satellite ya hae, ke tla kwala ha asa tsamaya.

Tsela e bobebe ya hore o ka fumana batho ba o latelang YouTube ke ya hore o qale ka tlung mo o dulang. O etse hore ba lelapa ebe bona ba o latelang pele. Ha o qeta o bo etsa hore bo Facebook friends tsa hao le tsona ba thola link ya ho o latela. Mme le wena o kgutlisetse ka ho ba latela ka tsela eo wa nlatela kea o latela. O qetella o fumana batho ba bangata mme o etse channel ya hao ebe interesting. Ka ho bua ka dintho tse kareng bo bursary bo di application tsa university, le ntho tse leng hore di sitisa batjha haholo ke yona tsela ya hore batho ba ka kgahleha tjhaneleng ya hao mme ba o latela.

Nna mohala wa ka ke o ratela hore fela ona le sebaka se sengata sa ho download-a di-applications tse fapaneng founung, le camera e hlakileng.

Phone ya ka ke e ratela hoba le di app applications tse kang Facebook, Twitter, Instagram le Whatsapp. Ke e ratela ho na le space se lekaneng. Ke e ratela le camera ee hlahisang ditshwantsho tse ntle.

Ho bua nnete fela taba ena ya di-gig tse nkang letsatsi kapa hora e itseng e bohloko mme ya nyahamisa. Haholo o tshepile hore network eo e sebedisang e tshwanetse hore yo sebeletse. Yona e bohloko hobane re na le dintho tse ngata tse re ka di etsang ka di-gig tseo. Mme ha di batle o di sebedise hour-a fela, di batla bonyane o nke nako e telele o ntso o di sebedisa. Le hape ya thusa hobane re dula re hokahane marang rang mona, ha re na le di-gig tse telele e seng tsena tse nkang hora kapa letsatsi.

Ee nna sealemoya sa ka mmino wa ka o bapala ho tloha horeng ya mesong mafelong a beke fela. Mme ra fumana monyetla wa ho letsa mme re kope dipina tse re batlang hore re di bapallwe.

Nna ke sebedisa data e fetang five gig ho shebella di-movie mme ha e dule le teng. E fela le pele ho kgwedi e fela. Mme ke nahana hore di-company tsa di-movie tsa online di ka re etsetsa bobebe ho rona barati ba dimovie ka ho etsa hore mohlomong kamora nako e itseng, ba re fe kapa hona hore kenyetsa mohlomong a data e itseng ya nakwana. Ho thusa hore ha ya rona e fetse re tswele pele ka movie o o shebelletseng hore na le hore ha e fela o boso tlohela ore o tla shebella ka tsatsi le leng.

Ka lebaka la hore ke kgema le theknoloji, ke rata ho fumantshwa melaetsa ka tsela ya Whatsapp. Le nna hape ke rata ho romella melaetsa ka tsela ya Whatsapp kapa yona ya Facebook.

Ke bona e bolaya tsela ya boqapi ka tsela ya hore batho se re le botswa ho nahana ha re tloha feela re lo botsa AI. Empa e ka boela hape ya sebediswa ka tsela e nepahetseng hobane etsa re be bohlale ka tsela tse latelang. Ha o na le interview ya mosebetsi wa kgona hore o botse dipotso tse ka bo tswang. Mme eo lokisetse hoba ready for interview ya hao. O kgutle hape ha ele hore o batla ho etsa CV mme ha o tsebe o qale kae. Wa kgona ho ya ho yona AI o e botse kapa o kopa hore eo etsetse yona CV. Ka tsela eo di ntho dia bebofala.

Nna ke nahana lebaka la entseng hore re se hlole re bala di koranta ke technology. Ka mora hore technology e be teng, di ntho tsohle di ile tsa etswa digital. So sena sa ba bo bebe hore batho ba fumane di koranta ha ba di batla ka nako e batlang ho na le hore ba lo fola mela e molelele ba emetse di koranta. And ne di rekeha tsona. Mme hape ke nahana hore di koranta ne re sa di sebedisetsang ho bala fela, batho ba bang bane ba di reka hobane hono sena di toilet paper. So ne ba di sebedisa ho ya dintlwaneng ka tsona.